Ke tlo sebedisa APP ya banka ya ka hore ke tlo kgona ho etsa CashSend ka ha karete ya ka e tlabe expire-rile ka CashSend, e tla be nrommella dinomoro tse loreng Ke tlo di kenya fihla bankeng, ho tloha moo ha ke fihla bankeng, ke kenye tsona dinomoro tseo le pin ya teng ke kgone ho thola tjhelete ka hang-hang kapele-pele.

Ha ke ya thaba haholo ka tjhelete ena e eketsehileng e leng hore ke e kadime .Empa ke ya utlwisisa hobaneng e nyolohile hobane ke nkile nako ka hobane ke ne ke na le dikoloto tse leng hore di salletse morao, di le ngata haholo.Ke batla ho fetisisa tsona pele. Empa taba ena ya hore tjhelete eo e nyolohile. Ke sa lebella, ke utlwa ke sa thaba haholo. Empa le ha ke utlwisisa hobaneng.

Ke hloka thuso ka hobane ke batla ho reka dintho ka mona ka lebenkeleng, empa ka sekoloto jwale ka hobane lebitso la ka le lebe ntlheng ya taba eo ya hore ha ke patale hantle, ke ne ke kopa dintlha tsohle tse le ka njwetsang tsona hore ke di etse hore lebitso la ka le seke la hlahella leqepheng la hore ke metjha efeng. Ke tlamehetse engwe ka hore ke tlo kgona ho patala dikoloto tsa ka hantle thuso ya lona ka hohle ke tla e lebohela haholo.

A nkile ka kenela stockvel sa ho reka di-groceries ya kgwedi le kgwedi, e leng nama. Re ne re ntsha two hundred ka kgwedi ebile sepheo sa rona se fihlelletse ho fihlela selemo se fela hobane ke ntho e ne re etsa kgwedi le kgwedi.

Ha kea kgotsofala haholo ka dintlha tsa nka mokitlano hobane ha o hlalosetse hantle dintlha ka botlalo, empa e tla be le wena ya dinyewe kitcheneng ka tsatsi le dikela. Hobaneng e tla be e le kopong ya hao. Yona e entseng ya nka mokitlane o mokitlane o o tla bo ho ngotswe kontrakeng ya hao hore ka mora nako e sekae o tla bo nyoloha, kapa ha nka ntho ka mokitlane e tlabe e phahame ho feta. Ha o nkile oe patetse ka tjhelete e lekaneng hore o e thole ntho eo.

Ke batla ho boloka le ho tjhelete empa ha ke tsebe hantle hore na ho tlabana le ditjeho tse feng tsa hore ha ke batla ho boloka tjhelete ya ka, empa ke batla ho boloka ho bokella tswala fela na ho ya kgonahala na? Hobane ha ke maemong ao tshepa dintho kaofela hore na seo se ka etsahala na le hore ke ditjeho tse feng tse leng hore di tlametse ho di nka. Ha ke nka ha ke tsetela tjhelete ya ka, ke bolokela ke bolokela ho ho tshwana fela.

Ke etetse mane bankeng, ke lo utlwa ka taba ena ya overdraft, ho thwe ke ntho ke ke ho nka tjhelete bankeng bo yona for nakonyana e itseng. Tjhelete ena o ka kgona ho ntsha di bankeng, wa patala dintho ka yona le ha ntso o sena tjhelete ya hao ka bankeng ho e patala wa teng. Ha o tshwane le hang le dikoloto tse ding tseo e leng horeng di khulela yona. Ha o na le tjhelete fela ka bankeng, empa overdraft yona, o kgona ho wena o ipatalle yona ka ho deposit a tjhelete bankeng.

Ho bua nna kea ho bona molemo wa hoba le insurance ya koloi hobane ha o tsebe na mathata a koloi a tla hlaha neng hara kgwedi. O se na tjhelete kapa o na le yona na ntlheng ya hao sena tjhelete e tla o thusa haholo cause hobaneng o tla kgona ho lokisa koloi ya hao hantle ntle le hore o lefelle eng kapa eng. Na ene le nna ha ne ke na le koloi ne ke tla e nka insurance hobane e bontsha e thusa haholo hore e lokise koloi ya hao hantle. Ebe maemong a hantle le hore e nne e shejuwe hore e ntse le maemong a hantle hore na re e ka kgannwa na.